Lengolo la bopaki ba mo o dulang teng le tholahala masepaleng wa selehae moo o dulang teng. Mme bank-a e hloka lengolo lena hobane mohlang ba batlang ho romella ditokomane tsa bohlokwa kapo mangolo ba tsebe na ba romella address-eng efeng.

Ke dula ke kopana le papatso ya insurance ya lepato di-television-eng, seyalemoyeng sa radio le cell phone-ung marangrang a dikgokahano.

Ho bonahala credit score ya hao e le tlase haholo. Mme ra bona hape o ntso na le dikoloto tse ding tseo sokang o qeta ho di patala. Nka o eletsa hore o qete ho patala dikoloto tseo tsa hao pele. Mme e be le hona o tlang ho tlo thola thuso bank-eng.

Batho ba bangata ha ba na tsebo e batsi hore na tjhelete o e boloka jwang. Mme ba bang ba etsa dikoloto tse ngata ngata tse sa feleng. Motho o kadima tjhelete hore a tsebe ho patala sekoloto se seng.

Motswalle ke ne ke kopa o ko nromelle tjhelete ke tsebe ho reka dintho tse hlapang. Ke ne ke kopa o etse e-wallet-e o e romelle lebenkeleng la dijo le leholo. Mme ke tla lo entsha teng.

Dumelang, ke ne ke kopa le ke le nkeletse ka metjha e nka e nkang hore ke kgone ho lokisa lebitso la ka. Le nna ke kgone ho etsa sekoloto. Ha jwale ha ke kgone ho etsa sekoloto. Hobane lebitso la ka le ntse le le lebe. Ke ne ke kopa le ke le mpheng dikeletso.

Dumela, ke a utlwisisa hore o batla ho patala sekoloto sa hao. Mme ke kopa o kene app-ong ya hao ya bank-a, o kenye dintlha tsena tse ke tlo romella tsona o patale mono. Mme sekoloto sa hao se tlabe se patetswe.

Ke rata nako ya kadimo, e be dikgwedi tse tsheletseng ho ya hodimo. Hobane nako eo ba kgona ho o fa nako e lekaneng hore o bokelletse tjhelete eo ba e hlokang hore o patale sekoloto seo sa hao.

Dumelang, e ke le etseng ke utlwisise hore na, hobaneng patala ya qalong le e mahareng di le nyane, empa ya ho qetela e le kgolo hakanakana? Ke eng se etsang le fihle boemong boo, hobaneng?

Le ka tsetela tjhelete ya lona bank-eng efe kapa efe ya kgetho ya lona. Mme tjhelete eo ha e dutse nako e telele bank-eng moo e ya tswala. Mme tswala ya teng e ntse hola jwalo kgwedi le kgwedi.

Nna hakana ke kgotsofetse hobane, e ya re thusa hore motho a se ka etsa dikoloto tse ngata haholo hodima a santse, a na le dikoloto. E thusa hore motho a kgone ho etsa dikoloto tseo a tla kgona hore a di patale. Eseng ebe motho o etsa sekoloto ebe jwale ha a tsebe hore na o tlo qetelletse a tswile jwang dikolotong tseo a di entseng.

Mokgolong oo wa hao o monyane, ho na le ditshebeletso tse o di patalang tse kang metsi, motlakase, hammoho le rent-e. Mme ha o ka ya bank-eng wa lo ka nka sekoloto ha o no kgona ho di patala kaofela, ntho tseno ditlhoko tseo tsa hao kaofela. Mme le sekoloto seo sa hao ha o no kgona ho se patala.

Dintle ke hore o fumana, o kgona ho fumana tjhelete ya hao ka potlako. Mme dimpe tsona ke hore mokitlane wa teng o turu haholo.

Ha re ka ikopanya ra boloka tjhelete ya rona bank-eng, tswala eo re tlo e thola e tlo ba hodimo haholo hobane tjhelete e tla be re tsetetse e tlabe e le ngata. Mme ha tjhelete eo ha e ntse e dutse bank-eng, nako e telele e tlo e menahanya ho fihlella, ebe e ba ngata ho feta.

Ha o batla ho ntsha tjhelete ya hao, o ye bank-eng o kene ka hare. Mme o kope hore ba o thuse ho ntsha tjhelete ya hao kapo o kope le security le katileng kantle bank-eng mono hore le o thuse ho ntsha tjhelete ya hao. Metjhini ena ya di-bank-a.

Le mabaka a etsang tjhelete ya hao e nke nako ho tswa. Ke hore re tshwanetse re etse dipatlisiso ho tseba hore na ho etsahetseng pele ditjhelete tsa hao di ka tswa. Mme hape re thibela le bomenemene.

Ke nahana re qale pele ka ho kgetha bana ba rona kaofela. Hobaneng ha re ba siya mona ha hona motho a tlo ba hlokomela. Ha re qeta re fetele baneng ba bo rona beo re ba sietseng letswele.